Inšorense ya boitekanelo ya poraefete e na le seabe se se botlhokwa mo tlhokomeleng ya motsofe segolobogolo fa ba setse ba sa kgone go itirela kgotsa ba lwala ka metlha.

Ke lenaneo kgotsa letsholo la lefatshe ka bophara le le tlhomilweng go rotloetsa banna gore ba bue ka botsogo jwa bone ba itse malwetse a ba amang le go fedisa ditlhong tse di amang le botsogo jwa bona.

Ditirelo tsa kalafi ya maikutlo mo ditleliniking le dipetleleng tsa Aforika Borwa di sa ntse di le kwa tlase kgotsa di na le kgwetlho tse dintsi, maikutlo a batho ka one palo ya baitsanape le boleng jwa ditirelo di farologane go ya ka lefelo.

Bana ba ba nang le bogole mo metsengselegae ba itemogela diphephetso tse le ntsi fa ba leka go tsenela dithuto kgotsa go ya sekolong maemo a bone a a kgethegileng a dira gore ba tlhoke thuso e e oketsegileng mme mafelo a metse-selegae gantsi a se na ditlamelo tse di kgethegileng.

Go tshwariwa ke HIV le TB e le nngwe ke bothata jo bogolo mo Aforika Borwa segolobogolo mo mafelong a mantsi a metseselegae batho ba ba nang le HIV ba gokaganyetswe thata le go tshwariwa ke TB ka ntlha ya gore mmele wa bone o fokola mo tshepagalong ya mmele.

Ee go botlhokwa go tlhaloganya gore ga ekete mongwe le mongwe yo o nnang le a tlhoka go diragala jalo ka go nne diabetes e na le mefuta e farologaneng mme mefuta eo ke yone e laolang gore e tlhokega kgotsa nnyaa.

Batsofe ba ba ntsi ba bona ba itemogela malwetse a a sa foleng jaaka bolwetse jwa sukiri kgatelelo ya madi le kankere di tlhoka kalafi ya nako e e telele.

Ke nagana gore e diriwa ke gore setso se gatelela batho ba bomme gape se rulagantswe ke dikgopolo tsa bogologolo tse di neng di laola matshelo a batho. Monna e ne e le motlhokomedi, mosadi e ne e le mothusi fa monna a tlhokafala, mosadi o fitlhela a se na maatla kgotsa tshwanelo mo ntlong kgotsa mo dithotong tse di setseng.

Motho o ya ko home base care ka mabaka a go golafala kgotsa a botsofe mme e seng ka mabaka a dingwaga tse di rileng, ka gonne fa a ka ya ka dingwaga e tla nna bothata jwa gore go na le batho ba ba golang ka bogole ba sa kgone go itira sepe jaanong e tla ba tlhokisa gore ba ye go ya ko home base care.

Go sireletsa jwa bobedi go tswa mo manyalong kgotsa banyalani ba ba nang le HIV go tlhokega tlhokomelo e e kgethegileng le dikgato tsa go sireletsa botshelo jwa bobedi.

Motho o tsetsweng ka bogole o ka mo rotloetsa ka go re a tseye karolo mo metshamekong, mo meletlong, le mo di kopanong le mo ditirong tsa letsatsi ka letsatsi.

Ditleliniki tsa mobile di a tlhokega thata di thusa baagi ba ba ko metse-selegaeng ka gonne ditirelo tse di agilweng sentle di ko kgakala le metse-selegae.

Thobo e botlhokwa thata ka mabaka a le mantsi, bogolo jang fa re bua ka dingaka tsa melemo ya selegae. Fa re sa itsetsepele mo go e diriseng re ka feleletsa re senya dimela tseo, mme se se ka ama botshelo jwa batho le tikologo.

Ke nagana gore ke ka lebaka la badiredipuso ya rona. Ga ba tseele lenaane la puso la batho pele tsia.

Ke nagana gore lenaane la the mobile clinic ke lone le le botlhokwa thata mo motse-selegaeng e kgakala le ditleliniki tsa puso mo bathong ba sa kgone go fitlhelela dipilisi tsa bone ka nako.

Go direla mo lapeng ka nako ya lockdown go ne go le bonolo thata mme mathata e ne e le e inthanete ka gore e ne e le bofefo, e tsamaya e kgaoga nako le nako. Ke one mathata a neng ke itemogela one.

Ke nagana gore fa go ka tlisiwa di-mobile clinic le thekenoloji di tla tswela baagi mosola mo go ba ruteng ka botlhoko jwa TB.

Ka go ba ruta thata ka go tlhokomela batho ba ba tsofetseng le go ba ruta botlhokwa jwa go itse lenaane la puso la Batho Pele.

Tlhomamo ya motlhokomedi ke motheo wa tlhokomelo e e nang le seriti fa re tlhokomela ba bangwe re tshwanetse go tlhokomela le maitshwaro a rona ka fa godimo.

Botlhokwa jwa thulaganyo ya lelapa family planning e fokotsa dikotsi tsa boima jwa batho ba ba sa itekanelang kgotsa ba sa ipaakanyang go ka reetsa le malwetsi a ka tswang mo tsalong.

Setso se gatelela batho ba bomme ka gore fa motho wa rre a tlhokafetse dithoto tsa gagwe di newa rraagwe kgotsa bomorwarragwe mme mosadi a tlogelwe a se na sepe.